Kubalulekile ukubuthelela imali nawozoya kwelinye izwe ngombana kufanele wazi bona uyokudlala ini, ulale kuphi, ukhambe ngani nezinye izinto ezingavele ekufanele uzilungise, uzilungiselele bona ungacakeki kwenye indawo.

Into edla imali khulu nawunekhamba yindawo yokuhlala. Lokhu kubangelwa kukuthi indawo yokuhlala mawuyifuna kufanele utjhejisise indawo okhetha kiyo. Indawo leyo kufanele ibeseduze nalapho oyakhona, ibeduze nezinto ozozenza begodu ibesezingeni elihle.

Indlela ehle yokonga imali nawunekhambo kuhlela izinto kusese nesikhathi. Izinto ezifana nendlu yokuhlala ungayibhadela ungakafiki nalapho oyakhona. Iindawo lapho ozodla khona nezinto ozozenza nazo ungazenza ngomaliledinini ungakafiki lapho ozoya khona. Ukwenzela bona mawufika lapho oyakhona ungaberegisi imali enengi ngombana yoke into izabe ihleliwe.

Nanginekhambo elide izinto engiberegisa imali khulu kizo yimodere ngombana kufanele lapho ngiyakhona ngikhambe ngikhululekile begodu nendawo yokuhlala nayo kufanele kube yindawo esezingeni eliphezulu. Ezinye izinto ngingaberegisi imali encani kizo.

Kungaliphazamisa.

Imali yeSewula Afrika inamandla angalinganiko ukuya ngenarha nenarha. kwezinye iinarha imali ye-South Africa ibayinengi kodwana kwezinye iindawo ezifana ne-America iranda alinawo amandla.

Ngingamyelelisa ngokuthi angakhambi ngeenkhati lapho woke umuntu akhamba ngaso. Iinkhathi ezifana nalapho kutjhisa khona abantu abanengi benza amakhambo wokuvakatjhela iinarha ezinye kanti lapho kumakhaza khona woke umuntu ukufuna ukuhlala endaweni yinye. Lokho kwenza bona iindawo ezifana namahotela zitjhiphe ngeenkhati lezo lapho abantu bangekho khona.

Amathikithi webhesi neweemphaphamtjhini ayathengeka kumaliledinini nanyana kuma-khomphyutha. Ngingamyelelisa bona aberegise indlela leyo yokuthenga begodu afake imininingwana yakhe efana nebizo ne-number yakamazisi.

Ngingabayelelisa ngokobana bathome bafune ulwazi ngemali yangale, bahlole bona ngiyiphi eneranda hlangana kwemali yethu neyangale. Nabaqeda lokho, batjhege bona iranda linye nalifika ngale lifike libe yimalini.

Kubalulekile ngombana kwenzela bona mawukhambile.

Abantu abanengi babanekinga yokuthi imali ingalingani nekwelinye ilizwe. Umuntu uhlela izinto azozenza ezweni elinye ngemali yeSewula Afrika, lokho kwenza bona imali itjhode khulu nakafika ezweni elinye.

Kubangelwa kukuthi iinarha lezi azilingani. Inarha efana neSewula Afrika yinarha ebizwa ngokuthi yi-developing country kanti inarha ye-Britain yona yinarha e-developed.

Iye, umuntu oyangaphetjheya kukatelekile bona azi iimbalo zemali yalapho ayakhona. Lokhu ukwenzela bona azi inani lezinto azozithenga lapha ayakhona, azi bona ini yimalini, ini uyibhadala njani. Lokhu kuzokwenza bona ikhambo lakhe libelula begodu akghone ukuhlela izinto zakhe zemali kuhle.

Indlela elula yokwazi iimali zangaphetjheya, kubukela iindaba. Eendabeni bayatjho bona iranda likhamba kuphi kwezinye iindawo.

Iye, kuyakghonakala. Ungatjhega amathikithi kusese nesikhathi bona akhamba kumalini, nawuqeda lapho uwathenge kusese nesikhathi.

Iye, angayibikela ibhanga be abawe bona imali yakhe itjhuguluke, iyiswe emalini yalapho ayakhona.